Sa ntlha, go ka thusa motho go itlosa bodutu le go iketlisa mo go direng sengwe se se monate ka nako e e masisi. Go tshameka gape go thusa mo go tsweletsang bokgoni jwa botlhale jwa tsamaiso, go ruta motho go dira ditshwetso ka potlako le go iketleletsa maemo a fetoga, gape metshameko ya kgaisano e ka tlisa maikutlo a monate le go tsenya mongwe mo setšhabeng sa motshameko, e leng se se ka kgothaletsang botsalano le tirisano. Le fa go ntse jalo go botlhokwa go iketleletsa nako le go tlhoka go tshameka thata gore go se ka ga ama botshelo jwa gago jwa letsatsi le letsatsi kgotsa dithuto, ka kakaretso go tshameka e ka nna tsela e e monate ya go ithuta go itlosa bodutu le go ikgothatsa mo botshelong.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go ka nna le seabe mo go fokodiseng metshameko ka namana ya metshameko. Fa metshameko e le mo megaleng e dira gore go nne le dikgaisano tse di rileng mo go ka tshamekang baithuti kgotsa bašwa ba ba sa itshwantsheng le dikgaisano e e kgethegileng, go ka felella ka gore batho ba le bantsi ba itumelela go lebelela ba bangwe ba tshameka kgotsa go tshegetsa baagisane ba bone go na le go itse ba tla tsenya letsogo ka botlalo mo go tshamekang kanamana. Le fa go ntse jalo go sa kgathalesege megaleng e ka nna le melemo ya go ruta bokgoni jwa tirisano mmogo le go tlisa monagano wa kgaisano, mme ke mo gontsi go tlhokega gore go nne le ka ntlha ya go ya kgothatso e e siameng go fokotsa bothata jwa go se tshameke ka namana.

Fa o batla motshameko o moso o nang le kgaisano e e tseneletseng ke ka go kgothaletsa go leka valorant kgotsa League of Legends, tseno ke metshameko e e nang le dikgaisano tse di tlhomologileng le ditlhagiso tse di farologaneng, mme di tshwanetse gore o rulaganye le badirisi ba bangwe o dirise bokgoni jwa gago jwa kgopolo le tsamaiso le go etsa ditshwetso ka potlako mo dikgaisanong. Valorant fokotsa ka bokgoni jwa go ikarabela mo nakong ya nnete, fa League of Legends e kgothaletsa kgopolo e tibileng ya leano le le tirisanong ya setlhopha, gape metshameko e mebedi e e kgona go nna monate le go tsenya mo setšhabeng sa batshameki ka jalo o tla kgona go itlosa bodutu fa o ntse o ithuta le go iketleletsa maemo a fetogang.

Mo nakong ya gompieno, go dirisa ga di ileketeroniki go fetotse tsela e e metshameko e e tumileng e tshamekiwang ka yone ka tsela e kgolo. Pele ga sengwe go dira gore batho ba kgone go tshameka metshameko kwa ntle ga lefelo la setšhaba ka mekgwa e e farologaneng, jaaka go dirisa computer-ra, mobile kgotsa console, seno se dira gore metshameko e tshamekwe ke batho ba le bantsi mo lefatsheng ka bophara e leng se se oketsang tlhotlheletso ya metshameko e e kgaisang. Gape ileketeroniki di dira gore gonne le dikgaisano tse di rileng tse di oketsegileng jaaka ditlhopha tsa kagisano, metshameko ya setlhopha le ditlhagiso tse di fetogang ka metlha seno se oketsa bokgoni jwa batshameki go rulaganya le go itshwara mo kgaisanong, mme gape se e thusang mo go tsweletseng botsalano le setšhaba sa batshameki ka inthanete. Ka bokhutswane dieleketeroniki di fetotse metshameko go tswa mo go nna monate fela go nna bokgoni jwa kgaisano e e tseneletseng le tlhotlheletso ya setšhaba.

Se ke se ratang thata ka motshameko ya se ileketeroniki ke gore e kgona go tsenya maikutlo le kgaisano ka nako e le nngwe. Ke rata gore fa o tshameka o nne le bothaka jo bo kwa godimo jwa go solofetsa bokgoni jwa gago, go dira ditshwetso ka potlako le go iketleletsa maemo a fetogang, seno se dira gore o ikutlwe o le mo tseleng ya kgaisano le fa o tshameka le motho yo mo bonang ka nako ya nnete. Se se dirang gore ke di rate ke gore di dira gore go tshameka go nne monate, go ithuta ka bokgoni jwa tsamaiso le go tsenya mongwe mo setšhabeng sa batshameki, gape metshameko e e matlhajana e kgona go tlisa mo maemong a ga rarabolla mathata a le kgaisano e masisi ka jalo e dira gore o ikutlwe oketsa bokgoni jwa gago mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega sengwe le sengwe se se tlang mo thusang go tshameka sentle, sa ntlha o tshwanetse go nna le sesebediswa se se nang le bokgoni jaaka computer-ra, mobile kgotsa console e e tshegetsang motshameko o o batlang go go tshameka. Gape go botlhokwa go nna le inthanete e e tseneletseng e e tshegetsang tshameko ntle le go omisa le go itse melawana ya metshameko le bokgoni jwa go tsamaisa nako go se ka go amega dithuto kgotsa tiro ya letsatsi le letsatsi, go tswa foo metshameko ya mo inthaneteng e e tumileng e a akaretsa Fortnite, League of Legends, Valorant, Apex lLgends le Call of Duty War Zone. Metshameko e e tseneletseng e dirisiwa ke batshameki mo lefatsheng ka bophara, mme e kgona go tlisa kgaisano, tirisano ya setlhopha le maitemogelo a monate a iketleletseng maemo a fetogang.

Fa o tshameka motshameko wa mo inthaneteng o sa kgaotse, o ka ama botshelo jwa gago ka ditsela tse di farologaneng, sa ntlha go tshameka thata go ka felela ka go fokola ga nako go se ka ga dira ditiro tse dingwe kgotsa go tsenela dithuto. Gape go ka nna le tlhotlheletso mo botshelong jwa maikutlo jaaka kgatlhego e fetogang go nna kgatlhanong le maikutlo a tlholego kgotsa bothata jwa go iketla, go botlhokwa go nna le taolo ya nako le go iketleletsa gore tshameko e nne monate mme e se ke ya ama bophelo jwa letsatsi le letsatsi. Motshameko wa me wa me wa mmamoratwa wa mo inthaneteng ka League of Legends, ka gonne o kgona go tsenya kgaisano, tirisano ya setlhopha le kgopolo e e tseneletseng ka nako e lengwe le lengwe o dira gore o ikutlwe o le mo tirong ya go rarabolla mathata le go tsweletsa bokgoni jwa tsamaiso mme gape, o go tsenya mo setšhabeng sa batshameki ba ba nang le kgwatlhego e tshwanang le ya gago.